Eminyakeni emihlanu edlule, ngangibela ukusuka ekhaya ngiye dolobheni ngisebenzisa imali engango, engangamashumi amabili. Uma sekuhlangene ukuya nokubuya, ngangisebenzisa amashumi amane. Kodwa manje, ukuya kukodwa sengikhokha amashumi amane. Bese kuwukuthi ukuya nokubuya ngikhokhe, amashumi ayisishiyagalombili, phecelezi eighty rand. Kunzima kakhulu, amanani okugibela asekhuphuke kakhulu kodwa, nosomatekisi nabaphathi babo, ngenxa yokuthi vele siyabona ukuthi, isimo somnotho la e-South Africa siyantenga ntenga. kwamele benze abakwenzayo nabo ukuze bayibone inzuzo ekugcineni.

Yebo, ngake ngaba nengxoxo . Omunye nje ubhuti owayehleli eduze kwami siy'xoxela, sixoxa nangokuthi umuntu usukaphi nendawo, uyakuphi, uyokwenzani. Njengoba mina ngamuxoxela ukuthi ngithole isikole, ngiyoqa isikole kwezinye iy'kole zaseGoli. Naye wangitshela ukuthi ubekade egodukile usesuka ekhaya uphindela eGoli ngokomsebenzi. Wachaza nje ukuthi uphila mpiloni, usebenza msebenzi muni, kuphi, wawuthola kanjani. Salulekana nje nangokwempilo, kwakumnandi, ukuthola nje umuntu ongazitsheli, okwaziyo ukuvuleleka, axoxe nomuntu angamazi.

Iy'nselelo engibhekana nazo kakhulu uma ngigibele ibhasi langakithi, noma ake ngithi, lase mphakathini wangakithi, ukuthi ligcwala ngale ndlela eyeqile. Okwenza ukuthi libeke iy'mpilo, nathi sibeke iy'mpilo zethu engcupheni. Kepha asinakuy'khethela ngoba, azikho ezinye izithuthi zomgwaqo ezingasisiza. Indawo yangakithi ayithuthukile ngaleyo ndlela, nomgwaqo wakhona mncane. Kunzima nokuthi ibhasi ihambe kahle, futhi mubi unemigodigodi, okwenza ukuthi iy'mpilo zethu ngaso sonke isikhathi zihlezi zisengcupheni. Kodwa akukho-ke ukuthi, akukho okudlula ukuthi ubeke impilo yakho kuMdali nabakini asebalala othulini, nomhlaba, amadlozi ukuthi niphephe lapho eniyakhona.

Into engingazama ukuyenza ukuthi, ngikwazi ukusebenza ngesikhathi. Ngikwazi ukugcina isikhathi, ngoba yonke into osuke uyenza kusuke kumele ugcine isikhathi. Uma kwenzeka ukuthi ibhasi hlampe liqala ekuseni ukusebenza, liphinde lisebenze ntambama. Kumele ngenze isiqinisekiso sokuthi mina ekuseni ngivuka kakhulu ngidela konke, ngidele nobuthongo bami, ukuze ngizokwazi ukuthi ngilithole lelo bhasi lasekuseni. Nanga le edolobheni, uma sengifike ngakhona, kumele futhi ngisebenze ngesikhathi, ukuze ngizokwazi ukuthi ngithole ibhasi uma selibuya, ukuze ngizokwazi ukuthi ngigoduke lingangishiyi. Kodwa konke kukonke nje, kumele ube umuntu owaziyo ukusebenzisa isikhathi, kumele ube umuntu okwazi ukugcina isikhathi, phecelezi ngolimi lwesiLungu baye bathi i-time management.